Nkile ka batla ke ba lehlasipa la la boshodu ba ho banka internet-eng. Ka tsela ya hore ke ile ka thola SMS e neng e bonahala e tswa bankeng ya ka, mme ke ile ka kena linking e neng e le hona SMS-eng eo. Mme ha e le ho ne ho ne ke tlamehile hore ke kene app-ong ya banka ya ka. Ho ile hwa etsahala ntho e ileng ya nyarosa haholo hoo ke ileng ka qetella ke se ke ema hona moo ke sa tswele pele ka seo ke neng ke se etsa. Mme ke ile ka nka fono e nngwe ka founela bankeng, ke ba botsa ka seo ke se bonang se etsahala. Mme ba ile ba nhlaba malotsana hore ke seke ka leka ka tswela pele eleng haeba ke ne ke se ke qadile ho kena molaetseng oo ko o thotseng ka ha ha se bona ba neng ba o rometse. Mme sena se ile sa mpula mahlo haholo.

Di-ATM tse ka motseng tse tsa moo re dulang teng di ntse di sebetsa ka botlalo haholo. Mme ha se dintho tse ka senywang ha bobebe ho latela latela security e teng sebakeng seo.

Setsi sa setsi sa overdraft ke tokisetso eo ya mekitlane ya mokitlane le banka e dumellang ba moreki ho ntsha kapa ho sebedisa tjhelete e ngata ho feta ka moo e leng ka teng account-ong ya bona. Ho fihlela moeding o amohetsweng e sa le pele. Ha e le hantle, ke kadimo ya nakwana e fanang ka tshireletso bankeng sa ditshenyehelo tse sa lebellwang kapa kgaello ya nakwana ya phallo ya tjhelete.

Moratuwa tjhelete o n-send-etseng yona ka cashsend, ha ke fihla shopong ba re pin ya ka ha e sebetse. E be o ka kgona hore o nthuse ka pin e nepahetseng e le hore ke kgone hore ke thole tjhelete ena. Ka ha e na le lebaka la bohlokwa leo ke tlamehileng hore ke le kwale ka yona hona jwale.

Nkgono, seo o se boneng se bitswa ka exchange currency exchange. Moo e leng hore tjhelete ya ka mona ha o fihla border-eng ya Mozambique, ba fihla ba o tjhentjhela tjhelete ya ka kwano hore e be tjhelete ya ka moo ka Mozambique. E le hore o kgone hore o ka e sebedisa ha o ntse o le ka naheng eo. Mme sena se entseng hore tjhelete ya hao e be ngata. Ke ka lebaka la inflation rate le yona exchange rate. E leng manane a hlaha, a bontshang ka ha Ranta le Dollar ha di lekane, mme Dollar e kgolo ho Ranta. Sena se etsa hore tjhelete ya hao e be ngata ha e tloha ka mona e ya ka Mozambique ka lebaka la di-exchange rate tsena tse phahameng.

Ke ne ke fane ka ka boitsebiso ba ka e leng ID le yona karete ya ka ya banka. Mme ho ile hwa hlokahala hape le menwana ya ka le sona sefahleho sa ka. E le ho netefatsa hore ka nnete ke nna ya etsang transaction eo.

Seo lekgetho seo fileng sona. Ke hore o ke ke wa lefa lekgetho empa empa o tla etsa monehelo monehelo menehelo kgwedi le kgwedi e ka thusang haholo ho fokotsa lekgetho la hao. Mme sena se tla o thusa hore lekgetho la hao e be le fokotseileng ha fela, ha fela o ntse o etsa monehelo ona. O ka kgona hore o boloke haholo.

Ke kgotsofetse haholo ka dintlha tsa tlhahlobo ya mokitlane. Ka ha sena se ile sa nthusa hore ke kgone hore ke thole line kapa yona kadimo ya ditjhelete eo ke neng ke e hloka ka nakong eo ke neng ke le mathateng a ditjhelete. Mme ke ile ka kgona hore ke thusahale ntle ho tshenyo ya nako.